Hi ku vona ka mina vuyelo ra ku kuma nseketelo loko u ri na vuvabyi bya miehleketo, ri na nkoka swinene. Hikuva loko va kha va ku pfuna hi nseketelo, hi pfuna hi hi hi hi mfumo kumbe i pfuna hi hi va va muti, kumbe hi munhu loyi a nga dyondzeka, swi kahle ngopfu. Hikuva swi ku pfuna, swi pfuna munhu loyi a nga na vuvabyi bya miehleketo ku va a titwa a ri munhu lowunene, a nga vi na tinkingha to tala. Kambe loko a nga kumi mpfuneto, i va na nkingha yi kulu ka miehleketo ka ku ehleketa ngopfu. Na ku va vumunhu bya yena byi nga tshamisekanga na yena ni hleketa ku ri wa swi twa ku ri wa xotanyana. Kambe loko ku ri na nseketelo wo karhi wu humaka eka munhu kumbe eka mfumo, wu endla leswaku a titwa a feel-a, a titwa a titwa ku fana na munhu un'wana na un'wana.

Ku tshamela ku cheka xitsongwatsongwana xa HIV swi nga pfuna hi ndlela leyi. Swi pfuna leswaku u tshamela ro tiva rihanyo ra wena, leswaku loko u va na vuvabyi byo karhi u nga ehleketeleli byona hikuva, u kamberile, wa swi tiva ku i i i i i munhu wa njhani. Swi ta ku pfuna na hi ndlela leyi, ku loko u endla timhaka ta masangu u swi tiva ku wa tisirhelela. Swi tlhela swi ku tiyisisa leswaku u tshamela ro tisirhelela. Swi ta tlhela swi ku pfuna hi ku loko u vabya, a hi swi tekeni u cheka u kuma ku ri wa vabya, swi ta ku pfuna leswaku u kota ku teka tiphilisi u hanya u ri kahle rihanyo ra wena ri kahle, u tlhela u kota ku hanya nkarhi wo leha.

Tirhisana na hina wu ri kahle. Leswi swi endla leswaku ndhavuko wa hina wu nga fi, wu nga hangalaki hi nga ha wu tivi na lava va taka endzhaku ka hina va nga ha wu tivi. Loko hi tirhisa ndhavuko wa hina a wu ndlandlamuxa, hi wu ndlandlamuxa wu tiveka eka Afrika-Dzonga hinkwayo, ni matiko ma le handle ma swi tiva ku ku na ndhavuko wo karhi. Kambe loko hi tirhisa ndhavuko wa manguva lawa, hi wona lowu hi wu endlaka leswaku wu tiveka. Hi tlhela swi swi ta tlhela swi endla leswaku hi rivala ndhavuko werhu, na ririmi ra hina ra manana ri nga dlhina ri lova hi nga ha ri tivi.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku, loko hina hi nga se ya exibedhlele a swi tiva leswaku u tikile xana ke? Xivutiso xa vumbirhi ni n'wi vutisa leswaku lowa jaha a nga n'wi endla a tika, wa swi tiva xana ke? Ndzi n'wi vutisa leswaku hi mhaka muni a nga tisirheleli? A nga swi tivi eka minkarhi ya sweswi ku na vuvabyi xana ke? Why a nga teki maphilisi ya ku sivela ku ri nhwanyana a tika? Nakona jaha leriwani i ra ka mani hi ta kota ku teka khwiri kumbe leswi a nga tika hi swi yisa eka muti wa loyi wa jaha?

Ndzi nga va hlamusela leswaku, xo sungula gezi ra dlaya. Gezi ra dlaya i xiyimo xa le henhla, kambe loko wo va na lucky u nga lemala. Kutani ndzi va hlamusela hi switirhisiwa leswi va faneleke va nga swi tirhisi swa gezi. Loko ni hundza ni va hlamusela hi switirhisiwa leswi va faneleke va swi ambala loko va lava ku tirhisa nchumu wo karhi wa gezi, Ku fana na ku mbala swimandlamandla, ku tirhisa nchumu wo karhi wo gezi ku mbala tintangu, ku sivela ku gezi ri nga va choki

Mhaka leyi ndzi vona yi ri kahle swinene hikokwalaho ka ku ndhawu ya vuhlayisi bya vakhegula va endla leswaku va landzelerisa leswi va swi endlaka siku na siku vandla hi ntiyiso ku endla leswaku va teka maphilisi ya vona swi pfuneta ni ku vana va vona va kota ku nghena xikolo va nga hleketi hi mutswari wa vona va nga hleketi hi ku nyika kokwani kumbe mukhegula maphilisi hi ku kama wun'wani va nga kholwaka hi swa xikolo kumbe ntirho kutani va rivala ku va nyika tiphilisi kambe endhawini ya vuhlayisi ku va ku ri ntirho wa vona hikuva va hakeriwa.

E-e na loko u nga se tshunguriwa u helela wa ha kumiwile leswaku u na vuvabyi bya a COVID-19 wa tshama eka quarantine ku za u kota ku u ze u kota ku pfuneka.

Ina ndzi swi vonile swi swi endleka ngopfu eka vaxisati loko n'wansati a lovile n'wana kumbe a lovile hi hi loyi a n'wi rhandzaka wa xinuna ku nga nuna wa yena va va n'wi hlambisa ku va n'wi basise njhani ndzi nga hemba hileswaku i n'wansati ene mina ndzi wa xinuna ku va swi endlisa ku yini vavasati a ndzi swi tivi kambe ka n'wanuna a se tshama ndzi swi vona.

Mina a ndzi vanga na swivavi loko ndzi heta ku tlhaviwa nayiti ya COVID-19 kambe van'wani va vile na swona kambe a va va byela leswaku va nga nwi tiphilisi to sivela swivavi swo karhi hikuva swi nga endla ku swivava ngopfu swa vona a ku va ti n'wisela va ti va ti va ti nwela mati ntsena.

Ina wa ha endliwa ni masiku lawa nakona masiku lama va ha endla ku fana na khale hileswaku va va dyondzisile va xisati a ti kahle kahle munhu un'wana na un'wana loyi a kulaka emakaya va n'wi dyondzisile ku a ta kota ku a swi hundzisela eka van'wani vana.

I vadyuhari ni lava va vabyaka vakhegula na vakhalabye ni lava va nga a ni lava ni lava nga ni vutsoniwa hi vona ndzi vonaka leswaku vona va faneleke ku kuma vukorhokeri.

Hi leswaku va hleketa leswaku ku va u ri mutsoniwa a wu fanelanga ku hanya emisaveni va va endla mindzhwalo hikuva a va koti ku ti endlela swilo hi mavoko kumbe milenge va twa ingaku a va na nkoka evuton'wini kambe a hi swona sweswo swi swi fanerile ku munhu loyi a nga na vutsoniwa a tekeriwa enhlokweni swinene ku tlula loyi o ka a nga ri na vutsoniwa.

Xivutiso a xi twisiseki a xi tsariwanga kahle kambe ndzi ta zama ku xi hlamula Khensani u fanele a kuma ku pfuniwa kha eka vanhu lava va nga kusuhi na yena ngopfungopfu vatswari kumbe va le ndyangwini va vulavula na yena a kuma ni tona ti social worker a kuma na lava va vitanaka ti physiotherapist va kotaka ku vulavula ni munhu a swi twisisa ku ku hanya ni xitsongwatsongwana xa HIV a hi ku hela ka misava.

Hi leswaku va lava ku tiva loko a kula hi vukheta kumbe a kula eka rihanyo ra kahle leswi swi endlela leswaku va kota ku tiva ntikelo kha wa yena ku hi ku swi va swi tiveka kwini i malembe mo fika so n'wana u fane a tika so kambe loko a nga tiki hi ntikelo wo fana na wa lowa ku komba ku ku ta va ku ri na nkingha eka miri wa yena wu nga va ku a nga rihanyo ra yena ri nga ri kahle kumbe a nga kumi swakudya dya hi ku enerisa kutani government ya le Afrika-Dzonga yi ta kota ku teka goza ro pfuna n'wana waloye.

Ina ndzi vona yi nga ku yi nga va ni xiave hi ndlela leyi vanhu va vutsoniwa va ta kota ku endla leswi va va ka va nga swi fikeleleki ku fana ni ku xava swakudya hikuva va ta ku a va koti ku ti tirhela hi voxe.

Vutshunguri bya vuvabyi lebyi bya tika nyana swinene ndzi vulavula hi ndlela leyi hikuva na mina ndzi na byona swa hambana vutshunguri bya kona kambe u fane a endzela exibedhlele ku ringana nkarhi wo tala wo karhi kutani va n'wi nyiketa xo tatisa moya tanihi oxygen for nkarhi wo leha leswaku xifuva xi nga n'wi tikeli kumbe loko switsandza u fanekele a hanya hi swipureyi leswi va swi vitanaka Asthma Vet leswi a faneleke ku swi chela siku na siku.

Mpfhuka lowu a va fanele va wu teka eka xitsongwatsongwana xa COVID-19 i mpfhuka wo ringana timitara timbirhi mpfhuka lowu ndzi vona wu hungutile ku ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa Corona Virus hikuva loko ndzi hentshemula kumbe ku khohlola hlola a swi nga fiki eka munhu loyi a nga ka timitara timbirhi na mina kutani xitsongwatsongwana a xi nga n'wi tluleli hi ku olova.

Hi ku vona ka mina yi pfuna hi ndlela leyi, yi kota ku endla mimirhi kwala Afrika-Dzonga, yi kota ku yi yi xavisa hi ntsengo wa le hansi. Hikuva loko a yo endla leswaku yi susa mimirhi kusuka ekule kumbe ematikweni ya le handle, ya ta laha eAfrika-Dzonga a ya ta durha swinene ngopfu.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a nga endli swiendlo swa ku teka mimirhi, u ta va ni ntshikelelo wa mianakanyo. Lowu nga ta endla leswaku a rivala swo tala leswi a swi byelaka hi vanhu kumbe hi munhu, a endla na leswaku vuvabyi lebyi byi nga endla na leswaku a luzekeriwa hi vutomi. Ndzi ku ku vula ndzi vula ku lova. Kutani hina vana va yena hi ta rila.

Mintlhontlho leyi endlaka leswaku mindyangu yi langutana ni ku lawula mimirhi mirhi ya vuvabyi hileswaku ya swi vona ku vadyuhari kumbe vakhegula ni vakhalabye, va hlupheka hi vuvabyi lebyi. Kutani loko va nga landzelerisi swiletelo swa ku teka mimirhi swi ta endla leswaku va hatla va hundza emisaveni.

Va nga dyondzisiwa leswaku vuvabyi bya vona byi ta ya byi nyanya ku ya emahlweni. Leswi swi ta endla leswaku va twa ku vava swinene ngopfu, laha swi nga ta fika na ku va tshama exibedhlele nkarhi wo leha. Hi ndlela leyi ku tshama exibedhlele nkarhi wo leha a swi laveki, na vona wa swi tiva ku exibedhlele a ku tsakisi. Kutani loko va tshama exibedhlele swi nga endla leswaku va hundza emisaveni.

Ndzi nga vula leswaku u fanele a ya exibedhlele ku vutisisa leswaku mimirhi yo suka eka mfumo wo wa Afrika-Dzonga a nga ka a nga yi kumi ya mahala xana ke? Hikuva mimirhi ya hi xitalo wa swi kota ku yi xava kambe ni liya mahala yo suka ka mfumo a nga swi kota. Ni mfumo loko yi swi vona ku wa tsandzeka, va nga endla xikombelo xa ku va n'wi xavela kutani va hamba va n'wi nyiketa yona, hikuva vutomi bya munhu i bya nkoka swinene.

Yi cinca hi ndlela leyi, loko munhu a teka mimirhi kumbe maphilisi hi ku landzelerisa a nga siyi, swa koteka leswaku a ntshikelelo lowuya wa vuvabyi bya yena wu kota ku hungutana. Laha swi nga endlaka ni ku malembe ya yena ya ku hanya ya ngetelelana, ni ntshikelelo wolowo wu nga ghina wu herile.

I ku mimirhi yi tekiwa hi ku landzelerisana, ku nga tluriwi, ku teka mirhi loko ku ri na n'wana lontsongo ku fana ni lavantshwa, va landzelerisa leswaku vadyuhari va teka mimirhi hi ku landzelerisana siku ni siku, ni nkarhi wo karhi. Hikuva switandzhaku swa kona swi nga chavisa, vuvabyi byi nga ya byi ya emahlweni ku kondza va ze va hundza emisaveni.

Swivangelo ku nga va ku tsutsuma ku tlula mpimo lowu va nga wu veka eka bodo ya le patwini. Van'wana loko ku vekiwa leswaku wu nga hundziwi tsutsumela wo fika one twenty vona va tsutsuma hi xiyimo xa le henhla swinene. Kutani swivangelo swo va timovha ti chayisana hi swona, swa ku tsutsuma ni ku ka u nga languti loko u ka u famba emagondzweni. Xin'wana i ku endla leswaku u lava ku hundza movha wo karhi i nga langutanga loku ku ta movha wun'wana hi le tlhelo.

Swi khumba hileswaku wa swi tiva ku switandzhaku swi ta tika swinene, vuvabyi byi nga ya emahlweni byi tshikelela mirhi. Vuvabyi byi nga endla leswaku va ya etlela exibedhlele ku za va ya kondza va hundza emisaveni, hikuva na vutomi bya munhu byi nga koma hi ndlela yona yeleyo.

Emakaya ku na leswi hi swi vitanaka ku i slow service delivery. Hi xitalo timeyara ta le makaya a ti lavi ku pfuna emakaya leswaku ku hluvuka. Hi xitalo emakaya ku hava swikontiri, mapatu lamaya ma kahle. Kutani timovha a ti koti ku fikelela hi nkarhi laha etliliniki ye le kusuhi.

Swiendlo leswi endlaka ku mirhi mirhi yi durha ngopfu hi leswaku, mimirhi yi suka ekule. Yin'wana yi endliwa laha eAfrika-Dzonga kambe yin'wana yi huma ematikweni ya le handle. Kutani loko ya huma ematikweni ya le handle, swi ta endla leswaku loko ya nghena Afrika-Dzonga va ma durhisa hi timhaka ta ku hakela mimirhi leyi nga suka ekule.

Swi va khumba hi ndlela leyi, vamanana na vana va ya emahlweni va kuma ntshikelelo wa vuvabyi byo karhi. Swi leswi swi endlaku ku va twa ku vava emirini va ghina va helela eswibedhlele. Leswi swi endla na leswaku vuvabyi byi va komisela malembe ya ku hanya.

Hikokwalaho ka ku, vadyuhari a va teki mimirhi hi mfanelo. Swa va tikisela ngopfungopfu loko va tshama ma va ri voxe ku nga hava loyi a nga hansi eka vona hi malembe kumbe muntshwa loyi a nga kusuhi na vona.

E-e ntshikelelo wa mianakanyo wu nga heli hi woxe, wu lava mimirhi ku va wu tshunguleka. Swi nga endla ku lava mimirhi wa xintu loyi hi wu lavaka ku mirhi leyi a yi tirhisiwa khale, kumbexani lowu tirhisiwaka eswibedhlele. ku wu hela hi woxe a swi talanga swa karhata swinene.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku hanya ni vuvabyi kumbe xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS a hi ku hela ka vutomi ende ku va u ri na xona a swi vuli leswaku u ta lova. U nga swi kota ku hanya u ya lova ku fana ni munhu un'wana na un'wana hi malembe mo tala swinene. Loko u teka tiphilisi hi timfanelo. U fanekele u teka tiphilisi hi timfanelo kumbe mirhi ku xitsongwatsongwana xi nga ku hlaseli emirini wa wena.